Dibanka di lebelela sekoro sa gago, ba lebelela gore o dira kwa kae, ba lebelela dikoloto tsa gago, go lebelelwa gore a o na le rekoto e e ntle kana e e siameng, a o kgona go dirisa madi, kana motho o naleng pelo tlhomogi.

O tshwanela go nna le madi gore o kgone go itse gore go dirisa karata efevya sekoloto.

O ka di tokafatsa ka go ka nna le pharologano kana tekatekano ya sekoloto magareng ga gago le karata tsa gago.

Diphoso tse di diriwang ke go fana ka direkoto tse di wrong, go akga loleme o re wa dira o sa dire, go kwala tšhelete e e fetileng mogolo wa gago. Gore kopo ya gago e tsamaye sentle, ke fela o ka bua nnete, o kwala dilo tse di siameng, go nne le lemorago la gago gore o mang, o dira kwa kae, o amogela bokae, o kopa sekoloto sa bokae.

Go kgaogana le go sa dire diphoso, go itse madi a o tshwanetseng o a dirise, go itse gore sekoloto se bereka jang ebile se patelwa jang.

Ke ka thusa batho gore ba tlhaloganye gore madi o ka berekisa jang, a ka go tswela mosola jang, le gore madi o kgona go dira dilo di le dintsi fa o itse go a dirisa.

Dilo tse di tselwang tsia ke banka fa e dumela gore go dirisiwa mokgwa wa go bula sekoloto, ke ge ba lebelela gore o amogela bokae le hisitori ya gago.

Overdraft facility ke sekoloto se se attach-ilweng mmogo le karata ya gago ya banka.

Ke akanya gore mongwe le mongwe o na leng App ya banka, a ka kgona gore a adime madi mo go yone ntle le go ya kwa bankeng.

Ke nagana gore ke batho ba eleng gore ne ba ntse ba tsenya madi mo bankeng e o gore ba kgone go ya loetong le o.

Forex e ke e nngwe ya dilo mo o ka rekang kana rekisa le gore o fetole di-currency tsa di-country tsa rona.

Dikgang tse ke kileng ka di utlwa ke gore forex-e ga ya duela motho.

Ga nka latlhegelwa ke madi ko go forex, nka gakolosa batho gore ba seke ba tshepa ka gore madi a me ga ke a bona.

Ke ne nka utlwa botlhoko ka gore forex-e o kgona go sa bone madi ba tseye otlhe. Gape nka mo itumelela ga e le gore wa tlhaloganya ebile ba itse gore forex ke eng.

Nka utlwa ke itumetse thata, ebile nka leboga mamaka ka gore o ntse a ntshala le ngwana.

Nka dirisa yone khomputara gore ke kgone go bona tlhwatlhwa tsa madi.